Go ka nna motshameko le boitlosobodutu ka nako e le nngwe fa go dirisiwa ka botlhale. Motshameko, bokgoni, kgaisano le thuto go aga bokgoni jwa go akanya ka bonako. Metshameko ya kgaisano e rotloetsa go akanya ka lebelo, go dira ditshwetso ka potlako le go tlhaloganya melelwana, go ithuta go dirisana le ba bangwe, go rotloetsa boikokobetso le maitlamo. Boitlosobodutu, go itlosa bodutu ka tsela e e tsosang mogopolo, go kopanya batho, go dira gore nako e tsamaye ka boitumelo.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Gonne batho ba le bantsi ba tsaya nako e ntsi ba le mo megaleng ya bone, ba tshameka metshameko mo megaleng ya bone. Ka jalo, ga ba kry-e nako kgotsa ga ba fitlhelele nako ya go ya ko mafelong a motshamekelo.

O ka leka motshameko wa Free Fire Max ke motshameko wa battle royal o o tseneletseng, o tshamekiwang mo mogaleng wa letheka. Ke o mong wa metshameko e ratiwang thata mo Aforika Borwa. Kgaisano ya sebele, o tshameka le batho ba bangwe ba ba tshelang mo lefatsheng, o leka go nna mofenyi wa bofelo. Bokgoni jwa go aga le go akanya ka bonako, tlhophiso ya sebopego, o ka ikgethela seaparo, dibetsa le tsela ya go tshameka. Tlhopho ya rent mode, fa o batla kgaisano e e tseneletseng, o ka tsena mo rent mode mme o tshamekele le ba bangwe ba ba kwa godimo mo bokgoning.

Didiriswa tse tsa se eleketeroniki tsa gompieno di ama metshameko e e tumileng ya gompieno, ka gonne tsone o kgona go laola gore o tshameka jang kapa o tshamekisana batho ba ba mo motshamekong jang.

Metshameko ya se ileketeroniki kana ya mogala wa matlhajana, ke a e rata ka gonne e ntsha bodutu. Ebile e dira gore motho a seke a nagana thata gape e thusa le gore tlhaloganyo e kgone go nagana ka bonako.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse go nna le data e lekanyetseng. Mme metshameko e ke e ratang ke Nut Cracker, Water Bottle Colour Filling, le PlayStation Five.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka go ama thata fa o tshameka o sa kgaotse, gonne o ama matlho le mmele o a lapa. Nna motshameko o ke o ratang mo inthaneteng, ke wa PlayStation gonne o kgona go tshameka le ba leloko, mme go nna monate, o itumele le le lotlhe.

Metshameko yotlhe ya mo inthaneteng e tlhoka data, gonne ke metshameko eo e batlang gore o nne o reke dingwe gore motshameko o kgone go go natefelela. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka data kana Wi-Fi, kana fibre, gore o kgone go tshameka o sa kgaosetse.

Batho ba le bantsi ba rata go tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, gonne ke nako e e leng gore batho ba bantsi ba be ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Fa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa godimo, o ka nna wa etsa se se bitswang download mengwe ya metshameko o kgona go e download-a mo founung kana mo khomphutareng ya gago, then wa boa o e tshameka ntle le inthanete.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona, ka gonne re kgona go nna jaaka lelapa re le mmogo mme re itumele mmogo. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo, gonne dilo tse di tshwanang le inthanete kana dithekenoloji di ne di se jalo.

Go tshameka motshameko ya mo inthaneteng go ka nna monate mme gape go ka nna le kotsi tse di ka amang botshelo le boitshwaro jwa motho. Bošodu jwa boitsibiso, batho ba ba bosula ba ka utswa leina, nomoro ya ID kgotsa password kgotsa tshedimosetso ya banka. Tlhekefetso ya mo inthaneteng, go pepesega mo ditshwantsho tse di sa siamang, go itlhoboga kgotsa go itshoka tshepo. Go fetsa nako e ntsi o sa dira sepe se se molemo, go kopana le batho ba ba ikakanyetsang bosula.